Lapho ukhetha iplathifomu yokubhalisa ukuba nemibhalo engezansi esekelayo, nezilimi eziningi, kubaluleke kakhulu kubasebenzisi abaningi, njengoba kwandisa kakhulu ukufinyeleleka. Futhi kuvumela abantu abavela emvelweni ehlukahlukene ukuthi bazibandakanye ngokugcwele, nokuqukethwe. Ikakhulukazi uma befunda ulimi olusha noma benobunzima bokuzwa.

Uma uhulumeni engakwazi ukuxhasa iphrojekthi eyodwa yokuphela yokufaka i-Wi-Fi yamahhala emiphakathini. Kufanele abheke phambili izindawo zasemakhaya, ngoba zivame ukuba nokufinyelela kwi-inthanethi okuphansi kakhulu uma kuqhathaniswa namadolopha namadolobhana. Okudala ukwahlukana kwedijithali, okubanzi okungavimbela imfundo, amathuba ezomnotho, kanye nokufinyelela ezinsizakalweni ezibalulekile kubahlali basemakhaya.

Ukuvimbela inethiwekhi ye-Wi-Fi ukuthi yehlise ijubane ngenxa yokugcwala lapho abantu abaningi bayisebenzisa ngesikhathi esinye, ungathuthukisa i-router yakho, ibe yimodeli enekhono elingcono. Lungisa isitheshi se-Wi-Fi ngokushintshela kwesinye nabantu abaningi. Nciphisa inani lamadivayisi axhunyiwe, sebenzisa inethiwekhi ye-mesh ukuthola ukumbozwa okungcono. Futhi ubheke phambili amadivayisi athile ngezilungiselelo ze-quality of service, QOS, uma kunesidingo.

Yebo, ukusakaza amavidiyo noma umculo ngokuvamile kudla idatha eningi kakhulu kunokusebenzisa i-browsing, noma ukuthumela imilayezo. Njengoba kwamavidiyo kudinga ukusakazwa kwedata enkulu kakhulu ukudlulisa izithombe nomsindo, uma kuqhathaniswa nemvelo esekelwe embhalweni yokusebenzisa i-browsing, noma ukuthumela imilayezo.

Umsakazo womphakathi udlala indima ebalulekile emiphakathini yasendaweni ngokunikeza inkundla yezwi lendawo. Izindaba nolwazi kungenzeka ukuthi aluhlinzekwa imithombo yezindaba ejwayelekile ukukhuthaza ukuzibandakanya komphakathi, ukukhuthaza okwehlula kwamasiko, nokusebenza njengendlela ebalulekile yokuphila. Ngesikhathi sezimo eziphuthumayo, ekugcineni kuqinisa ukukhumbana kwezinhlalo, futhi kunikeza amandla ukuthi zibambe iqhaza endaweni zasendaweni.

Izindaba zendawo zihlala zihlanganisa ulwazi esingalitholi ebusweni be-inthanethi. Zihlanganisa izihloko zezomnotho, ezembusazwe, kanye nezokuzijabulisa zendawo. Futhi lokhu kusiza abafundi ukuba babe nesibonelo esisebenzayo, nezinto abazifundayo futhi kubanikeze umongo wombono abawufundayo esikolweni.

Ubuhlakani bokufakelwa sebube yithuluzi elikhulayo emhlabeni wezobuchwepheshe, futhi lokho kuyisisekelo engingasisebenzisa ukudala ithuluzi elifundisa abantu ngezilimi zomdabu kanye nokusiza ukuxhumana phakathi kwabantu ababili, kubelula kakhulu. Nokwenza ithuluzi libe wusizo ngomqondo wokuthi, lingakhuluma lokho okudingayo, ukuhumusha kubantu abayizimpuphuthe, kodwa abakhuluma ulwimi oluhlukile kolwakho.